Bafundi, kubalulekile ukwenza uncedo lokuqala ingakumbi xa umntu kufumaniseka into okokubana akaphefumli ngandlela iqhelekileyo, okanye akaphefumli, umphefumlo uwutsala kude. Loo nto leyo kuthiwe xa ibizwa yi-CPR. Kuyanyanzeleka uzame ubuyisela umoya kuye, kwimiphunga yakhe, uthi uphefumlele emlonyeni ube uvale iimpumlo. kangangemizuzu eyi-twenty-one apha esifubeni, ukwenzela lo moya ugqiba uwuphefumla ungene ngaphakathi emiphungeni yakhe, akwazi ukuziphefumlela. Noko ingamnceda umntu abuyele ekuphefumleni .

Ndiyavelana nawe ntombazana, le imeko ukuyo akukho mntu ekufaneleke ukuba udlula kuyo. Into okokubana ndingakunika iingcebiso zokokuba udibane nomntu onolwazi oluphangaleleyo ozokunceda kule meko ukuyo kuba mna andazi kangako ngayo. So, abo bantu abo idla ngokuba yikhansila okanye ibe yi-social worker. Ngemvume yakho ndingakudibanisa nabo bantu.

Omcimimlilo ufuna umntu onenyameko, othanda izilwanyana, othanda uluntu, nokwathanda nokuxabisa indalo. Xa unazo zonke ezo mpawu ezo ungangumcimimlilo ogqwesileyo. Ndizibona ndingumntu onazo ezo zakhono.

Ukukhulelwa kwabantwana abangamantombazana akuyonto ikhuthazwayo, kodwa kuthi xa kufumaniseka into bana uye wakhulelwa umntana oyintombazana akohlwaywa ngokuthi ayekiswe isikolo. Uyaqhubeleka nesikolo, aze anikwe ixesha lokuphumla emva kweenyanga ezisibhozo, .

Bafundi, ibuhlungu into yobana nizifumanise seningasaphelelanga kwesi sikolo ngenxa yokoyika thetha okanye ukwabelana nemeko umntu athi azibhaqa akuyo, ingakumbi abafundi aba bangamantombazama. Ibalulekile into okokubana umzali ekhaya akwazi uncokola nawe ngokukhululekileyo. Xa ndithetha ngomzali ke ndithetha nokokuba ngoodadobawo aba, ngabazali nabo, oomakhulu ngabazali nabo. Kungenjalo, kube khona umfundisi okhoyo wasenkonzweni ethile. Kanti ke kule mihla bakhona noonontlalontle, nee-physiologists zikwafumaneka.

Nanjengokuba ezidolophini zithanda ukubizwa kakhulu iiambulensi, kubalulekile into okubana xa iambulensi idingwa, lowo uthe wayifuna iambulensi makanyamezele kuba iambulensi iziswa ngamapolisa apho ifuneka khona kuba ubundlobongela buthande uba bube buninzi ezidolophini.

Inkqubo yesizwe yesondlo ezikolweni ibaluleke kakhulu and iyonwabisa, ingakumbi kumakhaya wabantwana abahlelelekileyo, kuba abanye abantwana baya esikolweni bengakhange bakubeke ukutya emlonyeni. Kube khona amakhaya athanda ukuba worse kunamanye, abe umntwana akhange akufumane kwangezolo, ulele engatyanga. Kubalulekile into okokubana abantwana baloo makhaya amagama wabo asiwe ngaphambili kumphathi sikolo, babhalwe phantsi bakwazi into okobana babe neepasile abanazo, bagoduke nazo, bakwazi ukutya emakhayeni nasesikolweni.

Tatomdala, ubuyazi into okokubana bakhona abantu abaqeqeshelwe ukuhlangabezana neemeko ezifana nale uthetha ngayo? Bayafumaneka ezikliniki nasezibhedlele, ukanti nasezi-police station bakwafumaneka.

Ndithanda ukungaqiniseki ngovavanyo oluthi lwenziwe ebantwini kuba ndinento ekholelwa ukuba abanye abazazi ukuba kwenziwa uvavanyo kubo, kusetyenziswa nje imizimba yabo bengenalwazi.

Ngethamsanqa ke mna bendike ndakhuliswa ngumakazi ongevayo ngeendlebe, ontetho yakhe ingezandla. Bendimhlonipha kakhulu, ndikhula ndimhlonipha kuba ndisamhlonipha nangoku, kuba unesiphiwo nje esingamandla sokuqaphela emntwini. Uyakwazi ukuqaphela umntu ukuba unjani, uthanda ntoni, engeva enjalo.

Indima yokukhutshwa kwesisu, naphantsi kwaziphi na iimeko, andiyikhuthazi. Ingakumbi ukuba umntu okhuthaza loo nto ungumntu okwisebe lezempilo, ofana nonesi nogqirha. Andiyikhuthazi into okokubana mabakhuthaze isigulana ukukukhupha isisu.

Ye mtshana, nindiphoxile kakhulu, eyoba ndinibone nitshaya. Ngumtshayo ebeniwukhathalele ngantoni lona? Umtshayo awulungelanga impilo yomntu, nabani na. Akukulungelanga ukutshaya, kumosha iziphunga zakho, umosha nolusu lwakho. Awukhuli ngendlela efanelekileyo xa uzibandakanye nokutshaya. Khawuke ubutotose ubomi bakho, uhlukane nako ukutshaya kusekwangoko.

Zininzi izinto ezibangelwa yintloko ebuhlungu. Ngelinye ixesha namanzi xa ungawaseli ngokwaneleyo umzimba uthi uzithethele ngokuba ukwenzele intloko ebuhlungu. Naxa uneento ezininzi ozicingayo, ezixananazileyo engqondweni yakho uye uphathwe yintloko ebuhlungu. Naxa ngelinye ixesha igazi lakho linoxinizelelo, ukutsho oko i-high blood pressure, iye iziveze ngentloko ebuhlungu. Zininzi izinto ezibangwa yintloko ebuhlungu, naxa ngelinye ixesha umntu efumana umkhuhlane. Kubalulekile nje uke uyohlola uqonde nje unobangela wale ntloko ikufumeneyo ungumntu, uba ntlokomni lo undiphetheyo.

Eyona nto inokunciphisa amathuba wokuthi abantu baphulukane nobom babo ekuxilongweni kwisifo somhlaza kukuba baxilongwe rhoqo. Umzekelo, kanye ngekota, rhoqo. Umntu ahle ezazi ukuba kwenzeka ntoni ngobomi bakhe. Ngelinye ixesha umntu ibe imphosile loo date ebeyibekelwe akwazi ufumana elandelayo.